Di ama batlhoka-tiro ka lebaka la 'ore ga ba khone gore ba reke data ka lebaka la hore ga ba na madi a go reka data mme data ya tura byanong a ba kgone 'o reka data le go batlana le ditiro.

Ke dirisa data ya Telkom-o e le goreng ke di gig-i tse tharo tsa motshegare le di gig-i tse tharo tsa bošigu. Yona e siame ka lebaka la hore e nna sebaka, fela network-e ya Telkom-o ya sokodisa ene e botoka mo go tse dingwe ka lebaka la hore ga e ture thata yalo-yalo. Ke fourty nine ranta three gig-i mme seven point five gig-i ke hundred ranta, ten gig-i ke two hundred, mme e khatlhela gore ke a malatsi a rileng, efela fa e sa fela ba e tswelletsa pele, e bereke go fitlhele e fela.

e ke e rekileng mo kgweding e fitileng, ke LTE data, ke e dirisitse kgwedi. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse a lebelle gore network-e ga e sokodise, o khona go tsena inthanete le mafaratlhatlha, ke dilo tse tshwantseng motho a di lebelle.

Data ya di gig-i di le twenty five, e ka intumedisa, nka e dirisa two months. Nka rata gore e tsene ka mathomong a kgwedi e nngwe le nngwe.

Fa go tsengwa mafaratlhatlha a five g, ke nagana gore lebelo la yona ga le tshwane le mabelo a di network tse dingwe, mme ditšhono tse di ka nnang tsa tlhaha kantlha ya ho diriswa ka thekenoloji ya mafaratlhatlha ke hore network e tshwanetse e be e bereka sentle, e se na matsapa fa o le busy, fa o dirisa phone-u e tshwanetse go berekela ka pele, e sa nna gore phone e tsamaya e ema-ema ka lebaka la network.

Ke tsile go mmolella gore a lebelle pampiri e e kwetsweng data fo yona gore e tsengwa yang, mme ke tlile go mo tlhalosetsa gore ga o check-a gore o na le bokae ya data, o dira jang.

Ka data ya ka e ka fela ka pele, ke tsile ho ba le mathata ka lebaka la hore ke berekisa yona go batla tiro le go bua le ba losika. Gore e bolokesege, ke tshwanetse gore ke e berekise sentle, ke sa nna ke e dirisa go dira dilo tse e le goreng a di botlhokwa.

Ke rata go reka data, ga ke reke mowa ka lebaka la gore fa o reka mowa nako e nngwe ba na le gore ba go rope, o fitlhela ga ore o reka data, o fitlhela e le gore madi ga sale ka makh'o na leng ka teng gore o kgone go reka data.

Ee, nka kgona go mo ngathela data, re aroganye efela fa a dirisa network-e tshwanang le ya ka, re ka kgona'o aroganya data efela fa a sa dirise LTE, ga kitla ke kgona go ngathela.

E lekanyeditsweng, e fela ka pele, e sa lekanyediwang ha e fele ka pele, e nna sebaka mme le network, ha e sokodise, mme mo nakong e tsamaisang pelo, e sa fediseng pelo mo diphetogong, ba dire gore re reka data, e nne data e e lekanyeditsweng.

Ee, baithuti ba ka dirisa megala ka lebaka la gore fa ba filwe ditiro-gae tse dintsi, di batla o tsene inthanete gore o kgone go fetsa tiro ya gago ya sekolo.

Thekenoloji e e tswelelang ho tlhabolloha jaaka AI, e dira gore bana ba khone go tlhalosa sentle, ba khone go dira ditiro-gae sentle ka lebaka la gore fa o tsena mo AI, o kwala setlhogo sa tiro ga e ba go file yone. AI e tlhagisa dilo tso tsotlhe.